Mina njengomholi oxhumanisa umhlaba, into engingayenza ukuthi ngingaqala nje ngokuthi ngingazigxeki muntu, ngingabeki amanye amazwe amacala. Mhlampe uma kungathiwa yilelo zwe lelo, lapho kuqale khona ukubhebhetheka khona leso sifo, angeke ngababeka amacala. Engingakwenza futhi ukuthi ngicele ukuthi ngihlangane nabaholi bamazwe ngamazwe, ukuthi sihlanganise amakhanda ukuze sizophuma nesixazululo ngoba, ukusebenza wedwa akufani nokuthi usebenze nabantu abaningi, bona mhlampe abangaba nemibono eminingi, imibono emihle engasisiza ukuthi-ke kusheshe kufinyelelwe esixazululweni. Engingakwenza futhi ukuthi-ke kuhlanganiswe ososayensi, abangakwazi ukuthi basisize ngokuthi bahlanganise amakhambi angavimbela leso sifo, futhi angakwenza ukuthi-ke sigweme ukuthi sibe khona. Okunye engingakwenza ukuthi lelo zwe lelo elinokubhebhetheka kwaleso sifo, ngingacela ukuthi livalwe ukuze sikwazi ukuthi sibheke kahle ukuthi kwenzakalani.

Indima okufanele idlalwe zikole ekufundiseni abafundi, ukuthi othisha kumele bakhulume ney'ngane. Othisha bengay'sabi iy'ngane, bakhulume nazo iy'ngane, bey'tshela amaqiniso. Umuntu engakhulumi ney'ngane enzela nje, kepha ekhulume ney'ngane ey'yale kahle, ey'tshele ngobungozi bokwenza ucansi olungaphephile. Kungabi ukuthi iy'ngane zazi ukuthi uma wenza ucansi olungaphephile, uzokhulelwa nje kuphela, kepha zazi ukuthi uma wenza ucansi olungaphephile, uzothola izifo ey'thelelana ngokocansi, ey'ngenza ukuthi ugcine usuboshwa isingezansi sakho. Ey'ngenza futhi ukuthi ugcine uphuza amaphilisi impilo yakho yonke. Okungenzeka futhi ukuthi kungabizwa inesi, okuyilo elizochazela iy'ngane zamantombazane ngezinto zokuhlela umndeni ukuthi ungawuhlela kanjani umndeni. Nazo ezabafana kukhulunywe nazo ngokuthi zisebenzise ijazi lomkhwenyana. Ezamantombazane yingakhulunyiswa ngokuthi, iziphi izinto abangay'sebenzisa, ey'lungele imizimba yazo ukuthi-ke, bekwazi ukuthi bagweme ukuthi bakhulelwe besasebancane.

Izinkolelo zamasiko ziyakuthinta ukukhetha ukuhlela umndeni ezindaweni zasemakhaya. Ngoba ey'ndaweni zasemakhaya, ikakhulukazi uma ngabe ushadile, kukholelwa ekuthenini wena kumele uthole abantwana, ukuthi awukakakulungeli ukuthola abantwana, lokho kusuke kungasilo idokwe eligayelwe umyeni wakho. Wena into ekumele uyenze ukuthi uthole abantwana. Uma kuwukuthi uzogcina uthatha isikhathi ukuthola abantwana, ugcina usubizwa ngamanye amagama, amagama abuhlungu, amagama okuthi wena awuy'tholi iy'ngane. Okunye kube ukuthi-ke, noma kungathiwa usuy'tholile-ke ke iy'ngane, kodwa uma ngabe usunquma ukuthi ayi iy'ngane ey'ntathu mina sezanele kimi, lokho nakho akwamukelekile. Wena kumele uqhubeke nje uthole iy'ngane, ngoba kumele ngaso sonke isikhathi ulalele umthetho womyeni wakho. Okunye okungenzeka ukuthi uma ngabe uwumuntu wesifazane nje endaweni, ufisa ukuthi uhlele, usebenzise izinto zokuhlela, ungagcina usubizwa ngamagama abuhlungu ukuthi nawe awubatholi abantwana.

Amasu angasetshenziswa ukuthi kukhulunywe ngazo izinto lezi zokuhlela umndeni, kungagcini ngokuthi abantu bezwe ngazo emtholampilo, kepha baphinde bezwe ngazo nje ngisho komabonakude, ngisho emsakazweni, ngisho emaphepheni, nakuzo iy'nkundla zokuxhumana lezi abahlezi behleli kuzo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyangena kwizinkundla zokuxhumana, bayakhuluma bagxeka zona izinto zokuhlela umndeni. Ngakho-ke umnyango wezempilo mhlampe uma ungazama ukuthi ukhulume kakhulu, kube yinto nje abantu abayaziyo. Bekwazi ubuhle bezinto lezi abay'sebenzisayo, lapho behlela khona umndeni, bebazi nobubi, befundiswe ngakho. Bekubone lapho bengena khona ey'nkundleni zokuxhumana, bekubone lapho bebuka khona omabonakude. Ngicabanga ukuthi lokho kungakunika abantu abafuna ukuhlela umndeni ulwazi oluningi, okungabenza ukuthi kusasa bengagcini beduka, beyeke ukuhlela umndeni ngenxa yezinto abazizwa ngabantu.

Engingakwenza ukuthi ngandise isibalo samanesi nodokotela, abazobe bamukela abantu abazofuna usizo lokuqala. Okuyibo abantu abazothi-ke, babahlole ukuthi, ngabe laba bantu kumele baye emawodini, noma kumele babonwe odokotela ngaleso sikhathi. Noma abantu okumele bahlolwe ngaleso sikhathi bese beyathathwa, betshelwe ukuthi abahambe beyothatha amaphilisi bese bayakhishwa esibhedlela. Okunye engingakwenza ukuthi ngingenza amagogogo ngaphandle esibhedlela, khona emagcekeni esibhedlela, lapho okuzohlala khona amanesi, azothi ahlonze, futhi abheke ezinye iy'guli, mhlampe iy'guli ey'suke zingaguli kakhulu. Okuwukuthi akudingeki nokuthi zize zingene phakathi esakhiweni sesibhedlela. Ey'ngakhona ukuthi zisizakale khona ngaphandle, zinikwe lokho ekumele zinikwe khona, bese ziyahamba esibhedlela ngalo lelo langa. Yikho lokho engingakwenza.

Izinzuzo ezikhona, ngemikhankaso yokuqwashisa umphakathi ekukhuthazeni ukucabanga okujulile, nokufunda nabezindaba nomngani, ukuthi abantu bomphakathi, kuyafika abantu bezokhuluma nabo izinto, izinto ey'thembisayo, izinto ongathi nawe uma ngabe uy'lalela ubone ukuthi hhayi, lento le ngempela iyiqiniso, lento le iyakholakala. Umkholwa umuntu yize eqamba amanga. Uma ngabe kunayo Imikhankaso esuke iqwashisa abantu ngezinto lezi ey'kanjalo, abantu bomphakathi bayothi noma ngabe kuthiwani, noma ngathiwa babona emaphephandabeni noma ngathiwa babona kumabonakude, noma ngathiwa bafika qathatha abantu abasuke bekhuluma nabo, izinto ey'ngakholakali, noma izinto ey'vele zibe zinhle nje ngendlela eyisimanga. Abantu bomphakathi bengakwazi ukuthi babone ukuthi hhayi lo muntu lo uyasikhohlisa. Ngoba ekugcineni kosuku, abantu bomphakathi yibo abasala kwesinye isikhathi sebebudengwane bedidekile ukuthi-ke, yini kahle kahle okumele beyikholwe, yini okungamele.

Izinsiza zokuthiza ezithengwayo, zingabathuthukisa kakhulu abantu abakhubazekile, ngoba manje abantu abakhubazekile sebeyakwazi ukuthi bay'thengele y'inqubi ey'bizwa ngama-wheelchair. Lapha abakwazi khona ukuthi bay'qhube bona besuka endaweni lapho abasuka khona beya kwezinye, ngaphandle kokuthi bancike ebantwini ukuthi babasize ngokuthi babaqhube. Okunye okwenzakalayo, ngisho beya emabhange, umuntu uyakwazi ukufaka lokhu okubizwa ngama-earphone khona lapha emshinini bese eyakwazi ukuthi alalele, bese elandela yonke imiyalelo yokuthi kumele enze ini, enze ini. Bese eyakwazi ukuthi ay'khiphela imali, ngaphambi ngaphandle kokuthi-ke ancike komunye umuntu. Omakhalekhukhwini bayakwazi ukuthi baziseshele uma ngabe besesha kumawebhusayithi, bayakwazi ukuthi bayime ekilasini, bafunde emanyuvesi, ngoba emanyuvesi amaningi zikhona iy'nhlelo ey'bekelwe abantu abakhubazekile. Ngakho lezo zinto ziyabathuthukisa abantu abakhubazekile.

Ngikhethe ukwenza lokho ngoba ngiyazi ukuthi inde kangakanani indlela noma ibanga okumele balihambe uma ngabe beya ezibhedlela. Futhi uma ngabe kukanjena nje, ney'thuthi nazo ziyaye zibe inkinga kakhulu. Ngakho-ke mabezoba nesithuthi esibheke bona ngqo ukuthi uma beya ey'bhedlela, sikwazi ukuthi sibathathe emakhaya, sibayise esibhedlela, noma sebebuya siphinde futhi sibathathe esibhedlela sibabuyise emakhaya. Lokhu kuzosisiza kakhulu ukuthi ogogo bajwayele nabo ukuya esibhedlela, kungabi ukuthi umuntu uma ngabe kumele aye esibhedlela ngalolo suku lolo lwakhe olubekiwe, umuntu uyabaliselwa, umuntu uyabikelwa. Kodwa lokhu kuzokwenza lula iy'mpilo zabo, futhi bazokwazi ukuthi behlale iy'mpilo zabo bazi isimo sempilo yokuthi bamephi ngaso. Ngoba bazobe behlale behamba beyohlolwa kahle.

Abazali bathatha isikhathi lapho bekhulisa khona iy'ngane zabo. Umzali uthole ukuthi kwesinye isikhathi wayekade enamaphupho athile ukuthi hhayi uma ngabe sengise minyakeni ewukuthi ngiyobe sengenza ukuthi nokuthi. Kodwa athathe isikhathi sakhe uma ngabe esethole ingane yakhe. Lawo maphupho abanye bagcina sebewakhohlwa, ekhulisa ingane. Ngicabanga ukuthi nayo ingane uma ngabe umzali esengasakwazi ukuthi azenzele izinto esekhulile, nayo ingane kumele ikwazi ukuthi imsize umuntu noma umzali wayo. Noma thiwa kuthiwa kumele amondle umzali iy'nyanga zonke, noma kuthiwa kumele amnakeke lapho egula. Kumele ukwenze lokho, ngoba umzali wakho, akukho lapho ongahamba khona uyolahlela umzali wakho khona ngoba ekugcineni kosuku naye wake wakunakekela empilweni yakho. Uzobe ulapho okhona khona nje ngenxa yakhe umzali wakho. Ngakho-ke uma ngabe ukhona, nethuba ukwazi ukuthi ulisebenzise ukuthi unakekele umzali wakho. Ngithi mina mnakekele.